Izinambuzane ezinokuba ziyingozi efameni kukungunda, lukhula, zizinambuzane ezibhabhayo nezo kuthiwa ziintsholongwane. Ukuze ke ndikhusele ifama yam kwezi zinambuzane kungadingeka ukubana ndisebenzise izibulalali zinambuzane ekuthiwa zii-pesticides okanye ii-herbicides. Nalapho ukususa ukhula phakathi phakathi kwezityalo nako kubalulekile, yiyo ke indlela endingazikhulisela ngayo ifama yam kwizinambuzane.

Izithuthi ezisebenza efama zixathula indima enkulu kunaleyo ibinokwenziwa ngumntu ngegama, ngoko ke kubalulekile ukuba izithuthi ezi zihlale zinamafutha. Yiyo loo nto kufuneka ukubana xa uqala ucinga ifama, uqale uzibale iindleko ukuba zizawuba kangakanani na ezezithuthi ngoba ukuma kwaso isithuthi nomsebenzi lowo wasefama uyama.

Ukuligcina kumatanki amakhulu ze ayofakwa kwisikhencezisi, ndicinga uba yeyona ndlela ingalugcina ixesha elide ubisi uba lingaboli. Okanye ke silwenze lube ngumkhence, nayo yenye indlela elungcinayo ubisi ubana lungatyeki.

Ii-drones ziluncedo kakhulu ngoba zivumela amafama ukuba abeke iliso kwizityalo kunye neemeko zeemfuyo emoyeni ukuze agade ingxaki ezinakubakho kwaye ancede ekwandiseni ulawulo lwamasimi.

UMzantsi Afrika ujongene nemicelimngeni eminintsi kulimo oluphilayo, likhokelwa ekubeni ukwamkelwa kancinane xa kuthelekiswa namanye amazwe. Imiba ephambilli ibandakanya ukungabikho kwenkxaso karhulumente, iziseko zophuhliso ezingonelanga kunye nobunzima bokufikelela kwiimarike kunye neziqiniseko. Ndingatsho ukubana ngunobangela wokuba ulimo oluphilayo kube kanti sisemva thina kulo njengoMzantsi Afrika.

Ukwahlula isivuno esihle kwisivuno esibi kubalulekile kulawulo lomgangatho wokugcinwa kunye ke nokuthintela ilahleko yemali. Amaxesha amaninzi izivuno ezisemgangathweni zingagcinwa ixesha elide zithengiswe ngamaxabiso aphezulu, kwaye ke zingasetyenziselwa imbewu ngelixa ke izivuno ezingekho semgangathweni zingalahlwa okanye zisetyenziselwe ezinye iinjongo ukunqanda ukungcoliseka okanye ukonakaliswa kwezityalo ezilungileyo.

Ukwenza iipesika ezomileyo ungasebenzisa ioveni okanye ithayitreyitha yokutya. Isigaba sokuqala ke kukuthatha iipesika zakho uzihlambe, uzisike, uze ususe naziphi na iziphako. Unciphise amanzi futhi ke usete okanye ubeke iqondo lokutshisa lube kumashumi amahlanu anesixhenxe kwaye ulungelanise iziqwenga kwiitreyi, ushiye isithuba phakathi kwabo ukuze ujikeleze umoya nhe. Amaxesha okumisa ayahluka kodwa lindela iiyure ezisuka kwisibhozo ukuya kwishumi elinesibini kwidihayidreyitha okanye ixesha elide kwioveni esetelwe kubushushu obuphantsi.